Vutleketli bya xiporo byi pfuna swinene hikuva i vutleketli lebyi kotaka ku rhwala tinhundzu ta ku tala hi nkarhi wun'we. Naswona a ti siveriwi ngopfu hi swilo swo fana na ku tala ka swo famba endleleni hikuva ti va ti tirhisa kumbe yi va yi tirhisa swiporo leswi swi endlaka ku ku kota ku famba xitimela xin'we ka xiporo xin'we hi nkarhi. Leswiwani swi endla leswaku va kota ku lawula na mafambelo ya kona.

Vupfhumba byi na nkoka swinene hikuva vapfhumba loko va ta laha tikweni ra hina, va tela ku ta vona tindhawu ta hina ta ndhavuko, va fika va hakela tindhawu leti ku nghena ka tindhawu leti va fika va xava na leswi va ka swi karhi swi xavisiwa swa ndhavuko eka tindhawu teto. Leswi endlaka leswaku ikhonomi ya tiko ra hina yi kota ku va yi kula hikokwalaho ka tindhawu leti ta ndhavuko. Vapfhumba va va va ta ni timali ta matiko ya vona leswi endlaka ku va kota ku xava hi tona leti ti va ka ti ri na nxavo kumbe ni nkoka wa le henhla.

Ndzi vona swi nga fanelanga ku va vachayeri va mathekisi va lawula vachayeri va Uber, ku va teka kwihi vanhu kumbe va va chicha kwini. Hikokwalaho ka ku va munhu un'wana na un'wanyani u ni mfanelo ya ku hlawula lexi a lavaka ku famba hi xona, naswona u na mfanelo ya ku ya laha a lavaka kona a nga ri na swipimelo kusuka ka vanhu van'wanyana. Hi fanele hi kota ku va hi xixima timfanelo ta van'wana vanhu.

Thekisi leyiwani yi tele naswona a hi tshamanga kahle, a hi koti ku hefemula. Leswiwani swi nga va na vunghozi swinene eka rihanyo ra hina xo sungula. Xa vumbirhi swi nga va na nghozi loko hi tshika hi hlangana na ma-traffic. Xa vunharhu swi nga va na nghozi laha ndleleni hi kuma khombo hikokwalaho ka ku va thekisi leyiwa yi va yi tele.

Movha lowu a ndzi ri ka wona wu tshama wu yimisiwa hi maphorisa egondzweni ya le magondzweni endzhaku ka loko movha wu va wu tsutsuma ku tlula mpimo. Va fike va hi yimbisa ivi va hi nyiketa thikithi. Ntokoto lowuwani a wu ri wuntshwa eka mina kambe wu ndzi endle ndzi dyondza leswaku endleleni munhu i fanele a famba hi rivilo leri faneleke kumbe leri ri nga le nawini wa patu kumbe gondzo leri a fambaka ka rona.

Ku tlakuka ka nxavo lokukulu ka petiroli ku khumba vafambi swinene a swi na mhaka na ku u famba hi movha kumbe u famba hi thekisi. Hikuva ku engeteriwa na nxavo kumbe ku engeteriwa ni nxavo wa ti taxi ku famba hi tona leswi swi endlaka ku hinkwenu ka hina ha khumbeka. Khumbeka hikuva swi vula ku ri leswi a wu kunguhatise xiswona timali ta wena a swa ha vi xiswona, se u ghina se u tirhisa mali ya ku tala ku tlula leyi a wu kunguhate ku tirhisa yona hikokwalaho ka ku engeteriwa kumbe ka ku tlakuka ka nxavo wa petiroli.

Matsalwa lama lavekaka i pasi ra munhu, na pasi ra yena ra ku famba ra ku khandziya hi rona xihahampfhuka. Swi na nkoka swinene hikuva swi va swi kombisa ku hi wena mani, na ku va swi kombisa laha u yaka kona. Na xihahampfhuka lexi u fanele u famba hi xona na ku u fanele u tshama kwihi.

Munhu loko a ri karhi a chayela movha lowuntsongo a karhi a landzelela tirhaka u fanele a langutisa mpfhuka wa yena lowu a va ka a kha a yi landzela hi wona. U fanele a nga yi tshinelela ngopfu, naswona a nga teketani a lava ku yi hundza. U fanele a rhanga a xiyaxiya ku ri a ku na timovha tin'wani ti nga le ku teni naswona u fanele a hlayisa ngopfu milawu ya patu.

Mbuyelo wo teka riendzo ro valanga endzeni ka Kruger National Park tanihi mupfumba i ku va u kota ku vona swiharhi swo hambanahambana, u kota ku famba ni vatirhi va kona lava kotaka ku tiyisisa leswaku va mi nyiketa vutivi kumbe vuxokoxoko hinkwabyo lebyi mi byi lavaka, ku va mi tiva ku mi ti hlayisa njhani na ku va va tiyisisa leswaku mi va mi hlayisekile eku fambeni ka n'wina mi kota ku vona swiharhi.

Eka swin'wana swo famba byi kona vukorhokeri hi laha ku langutisiwaka mhaka ya ku ri vanhu lavakulu kumbe lava dyuhaleke, va fanele va tshama exitulwini. Kumbe va fanekele ku va na ndlela kumbe swo khoma leswi va pfunaka ku va va kota ku nghena na kota ku chika eka swo eka mabazi lawa. Swi vukorhokeri bya kona i ku va va kota ku va na vanhu lava va va langutaka va va va tiyisisaka leswaku va tshamisekile. Lavantshwa va kota ku yima.

Ndzi kombela ku khomeriwa ndza ha ri eka ntlimbano wa mimovha, a ndzi koti ku famba kahle hi famba hi vukheta, hi famba hi swintsongontsongo, hikokwalaho ka ntlimbano lowu nga kona. Leswi vulaka leswaku ndzi nge koti ku ku va ndzi hatla ndzi fika kwalano ka nhlangano wa hina, ndzi khomeleni swinene. Ndzi kombela mi ndzi nyiketa nkarhinyana leswaku ndzi kota ku hundza laha, ndzi ta fika hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Inkomu.

Ku ni lokixi ra Orlando leri ri nga ra nkoka swinene ku nga laha ku nga na yindlu ya khale ka mupresidente wa Afrika-Dzonga Nelson Mandela, ni lokixi ra Kliptown laha nakona ku nga na ndhavuko kumbe ku nga na matimu lamakulu ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Kahlekahle loko hi langutisa lokixikulu ra Soweto na tindhawu ta ku hambanahambana leti ti ti nga tindhawu leti ti nga ta nkoka laha Afrika-Dzonga.

Eminkarhini ya ku tala GPS yi na ku va yi nga tshembeki, kumbe yi na ku ku lahlekisa yi nga ku yisi kona laha u fanekelaka ku ya kona. Kambe loko ndhawu u yi tiva u nga kota ku va u hambuka eka gondzo leri nga bumabumeriwa. Nkarhi wun'wani u kuma u tiva ndlela leyi nga koma leyi nga hatlisaka yi ku fikisa laha u yaka kona, u u nga hambuka swi va swi nga swi va swi nga bihanga loko munhu a hambuka. Naswona a ku endleki nchumu xo biha loko munhu a huma ka goza leri nga bumabumeriwa. Swa endleka ku yona yi vula leswaku a wu fambi hi ndlela yona kambe ya swi kota ku va yi tlhela yi ku kombeta ndlela yaliyani ku u ta fika njhani laha u yaka kona hi yona, ya cinca.

Hi na xiphiqo xa swa ku famba laha xibedhlele naswona leswi endlaka ku ri vanhu vo tala kumbe vakulukumba lava taka exibedhlele va nga koti ku va va hlayiseka emikarhini ya ku tala hikuva va karhi na swa ku famba kutani a ni voni swi ri kahle leswaku hi ngetelela swa ku famba leswaku hi tiyisisa vuhlayiseki bya vanhu va hina hi tiyisisa na leswaku va kota ku fika eswibedhlele ka ha ri karhi va tlhela va kota ku ya makaya va hlayisekile leswi swi ta hi pfuna swinene ku va vanhu lavakulukumba va kota ku va va fikelela swa rihanyo naswona va tlhela va hlayiseka.

Khadi ra vutlhari ra mpfula swinene hikuva u kota ku va u tshama u ri ni mali kwalaya khadi a swa ha bohi hikuva u tshama u khomelele mali u fika u xava hi yona. U kota u ku fika u tirhisa khadi ra wena ivi u kota ku khandziya u ya laha u yaka kona swi nga bohanga ku tshama na mali evokweni.

Loko ndzo va ndzi lahlekile edorobeni rin'wanyana kumbe exitichini xa mabazi ndzi xo sungula i ku va ndzi kuma wun'wani wa varindzi loyi ndzi nga vutisaka yena hi laha ndzi lavaka ku ya kona kumbe lava va tirhaka kwalayani va pfunaka vakhandziyi.

Ti-smart card kumbe makhadi lawo tlhariha i khadi leri tirhisiwaka ku va munhu a chela mali ka rona leri ri fanisiwaka na thikithi u kota ku va u fika loko u fika bazini ri fika ri ku na laha ri u u vekaka kona ri kota ku ku va ku va kombisa ku u hakerile kumbe ri na mali va teka mali ka rona u kota ku khandziya u ya laha u yaka kona.

Vafambi hi milenge va fanele ku va va ambala swilo leswi swi kotaka ku vonakala loko va ri ku fambeni leswi loko va timovha va pfhuka mavoni ya vona swi nga ta endla kumbe loko va lumeka mavoni ya vona ya timovha swi endlaka ku va kota ku va vona hambi ku ri xinyami nakona swi endla leswaku swi ti komba leswaku ku na munhu loyi a fambaka kutani lava fambaka hi timovha vona vachayeri va timovha va fanele va tiyisisa leswaku timovha ta vona ti na mavoni lama tirhaka kahle va kota ku va va vona vanhu va kota ku vona hinkwaswo leswi endlekaka emapatwini.

Leswi swi nga pfunaka i ku va ku tshama ku ri na varindzi naswona ku va na mavoni lama ma voningaka emapatwini hinkwawo ya le dorobeni. Swi vula ku patu ri rin'wana na rin'wana ri fanele ri va nwa varindzi lava va ka va hlomile leswi endlaka ku lava va fambaka va kota ku famba va hlayisekile.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku vinyi va mathekisi kumbe hina vafambisi va mathekisi hi tiyisisa leswaku mathekisi ma hina ma va ma ri kahle ma khandziyeka hi vanhu lavakulukumba naswona vanhu lavakulukumba a va tikumi va manyanile na lavatsongo hi va tekela nhlokweni ngopfu ku tlula vantshwa va hina. Hi lava ku vona vanhu va hina hinkwavo kumbe vakhandziyi hinkwavo va tsakile kambe a hi hlonipheni no xixima vanhu lavakulukumba. Leswi endla leswaku na timovha ta hina ti va ti hlayisekile kumbe mathekisi ya hina ma va ma hlayisekile hi kota ku koka vanhu vo tala lavakulukumba.

A ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi va ndzi ri na passport leyi va ka ku ri yona leyi yimeleke pasi ra mina naswona ndzi tiyisisa leswaku ndzi tshinelela lava va nga va va va va va nga yimela tiko ra hina eka tiko rero leri ndzi ka ya ka rona tiko rimbe leri ndzi ka ya ka rona ku va ndzi va hlamusela hi nkingha leyi ndzi nga hlangana na yona.

Mfumo wu nga endla leswaku lavakulukumba va va na mathikithi ya vona lava va ma xavaka lava ku langutisiwa eka malembe ya vona hi ku ya hi ti pasi ta vona naswona mathikithi ya vona ma va ma ri ya nxavo wa le hansi leswi swi ta va pfuna swinene.

Swi na nkoka leswaku munhu loko a famba riendzo lero leha muchayeri a kota ku wisa naswona swi na vakhandziyi va vona va fanele va kota ku wisa hikuva loko mi famba nkarhi wo leha ku tshama swa karhalisa nakona loko muchayeri a nga wisi swi endla leswaku mi va ekhombyeni ra ku va mi nga hlangana na nghozi ya movha hikuva a karhele.

Ina, ndzi tshama ndzi endzela ndhawu ya le kule ndzi karhi ndzi famba hi bazi laha ndzi ka te loko hi ri ku fambeni ndleleni ndzi twa ndzi karhele swinene leswi swi nga endla ku ri a hi famba hi karhi hi wisa hikuva a ku nga a ku ri ndhawu ya le kule swinene leswi a swi endla ku munhu a twa a karhele na loko a fika laha a yaka kona a vhela a fika a etlela hikuva mirhi a wu karhele ku tshama.

Ku nga ha va ku va etimhaka ta maxelo, ku nga ha va timhaka ta ku va ku ri na ku hlwela ko karhi eka makunguhatelo ya mafambelo.

Ndzi vona swi nga fanelanga ku va vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela lembe na lembe hikuva, na mali ya vona ya muholo a yi tlakuki lembe na lembe. Leswi swi endla leswaku loko ku tlakusiwa mali ya ku khandziya swi endla leswaku mali ya vona leyi va kotaka ku yi tirhisa va tirhisela mindyangu ya vona, na yona ya hunguteka. Leswi swi endla leswaku swilo swi nga ha fambi hi ndlela leyi faneleke swi famba hi yona, vusiwana byi ya byi ngeteleleka.

Ndzi vona swi ri kahle ku va ku va ku ri vana lava endlaka ntirho lowu, loko va ri na vanhu lavakulu lava va ka va nga langutile. Hikuva swi va pfuna kumbe swi va endla leswaku va lulamela ku va va nga tshika va tirha ntirho wa le mapatwini kumbe ntirho wa thirafiki. Leswiwa swi va swi ri kahle ku va va va va va va dyondza na ntirho. Experience ya vona kumbe ntokoto wa vona lowu va va kha va ri na wona eku endleni ka sweswo, swi nga va endla leswaku va hatla va kuma mitirho loko va ta va va hetile xikolo.

Ndzi nga ya mahlweni ndzi tiolola ku tsutsuma, kumbe ndzi famba kunene. Ka ha ri vutiolori na swona. Hikuva ku va ndzi rila hi swona swi nge ndzi pfuni nchumu, va ta va va yivile. Xa nkoka i ku va ndzi hetisisa leswi ndzi nga swi sungula, na ku ya mahlweni na vutomi.

Ndzi tiyisisa leswaku ndzi ambala swiambalo leswi swi vonakalaka, ndzi tiyisisa leswaku ndzi fambela e kule na patu naswona ndzi fambela ka tlhelo ra timovha leti ti va ka ti karhi ti ya laha mina ndzi va ka ndzi huma kona, mina ndzi kongome laha tona ti humaka kona.

Budget-i ya kona yi hambanile hikuva hakelo hakelelo ra kona a ri fani. Bazi ya Intercape yi durha ku tlula Buscore na My Boet. Loko a ri mina ndzi nga hlawula ku tirhisa My Boet hikuva hi yona leyi yi tirhaka ngopfu a laha ndzi tshamaka kona na haleni Mpumalanga.

Khensani u nga xavela n'wana wa wena thikithi ra laha u lavaka a ya kona, naswona u n'wi khomisa mali ya swakudya na leyi a nga yi lavaka loko a fika laha a yaka kona.

Kokwana mi nga nghena eka ndhawu leyi yi vitaniwaka e website, kumbe ka ndhawu ya khampani leyi mi lavaka ku xava thikithi ra kona ka yona ra le ka inthanete. Ivi mi ya mi ya vula ku ri mi lava ku ya kwini, laha va nga ta mi kombisa ku ri i mali muni for lonkulu. Kutani ivi mi ri xava thikithi ra n'wina, mi hakela hi akhawunti ya n'wina kumbe hi khadi ra n'wina.

Ndzi vona swi nga hlayisekanga hikuva minkarhini ya ku tala, munhu u tshika a kule na laha a yaka kona. Leswiwa swi endla leswaku munhu a va nga hlayisekanga hikuva vukhamba byi va byi tele hi exikarhi ka vusiku kumbe byi navusiku.

Ku hlula mhaka ya ku va na ku karhala endleleni loko ndzi karhi ndzi chayela, i ku va ndzi tiyisisa leswaku ndzi va na tindhawu to hlaya laha ndzi wisaka kona. Naswona loko ndzi nga ri ku tirheni, ndzi va ndzi ri rhanga ndzi wisa swinene leswaku loko se ndzi famba ndzi kota ku va ndzi ri na matimba nakona ndzi nga karhali hi xihatla.

Vuhlayiseki bya tindlela laha mapatwini byi nga tiyisisiwa hi ku tiyisisa leswaku vachayeri va chayela va nga pyopyiwangi, naswona va va na nkarhi wa ku wisa loko va ri karhi va chayela kumbe va va na lava va cincanaka na vona. Leswaku va kota ku chayela va fika lomu va yaka kona. Naswona va nga tsutsumi ngopfu ku tlula mpimo.

Ku tiyisisiwa hi ndlela ya ku va ku ri na varindzi lava va rindzaka. Naswona tindhawu ta kona ku va tindhawu leti ti nga pfaleka, ti nga na makhumbi lama nga leha. Naswona ti va na tigede leti ti khiyaka.

Mabaji ya Luxy Coach ma sasekile swinene. Mabazi lama endzeni ka wona ma nga na switulu leswi swi ku endlaka leswaku u tshamiseka loko u tshame ka wona. Naswona na makhomelo ya vona ya tikhasimende ma kahle swinene, i ma xiyimo xa le henhla. Laha wona ndzeni ka wona i ma xiyimo xa le henhla. Na loko ma famba u twa u tshame kahle swi nga ha twali na ku ri u le ku fambeni.